Ntho ya pele e re tlamehang ho e sheba ke visa. Visa e na le mefuta e mengata ke ya mosebetsi, ke ya ho bala, le ya ho eta, rona tlamehile re shebe hore re hloka visa ya mofuta ofeng. Ntho ya bobedi ke ditjhelete, re hloka ho bontsha banka ho embassy ho bontsha hore re ka iphedisa re na le mekitlane e loketseng ya maeto. Ya boraro ke ho fumana bodulo mane America ha re tlo fihla teng, mme sefofane se re tlo se sebedisa ke sa Fly SA se mane airport-ong ya OR Tambo hobane ke sona sa international, se ka kgona hore se fihle mose ho mawatle.

Dibese di nka nako e telele ho tsamaya ho tloha moo o leng teng ho ya sebakeng seo se etelang, mme dikotsi tseleng di ngata haholo, hape di etsa moferefere hobane batho tla be ba yeta ba le bangata, mme be di kwala tsela. Difofane tsona di bobebe, di fitlha le ka ka potlako ene le kotsi tsa teng di nyenyane haholo ho feta tsa dibese le ditheko tsa teng di tlase.

Ho tsamaya ka sefofane, ho ne ho le monate hobane ha o fitlha mane airport-o basebetsi ba mo ba o thusa ka pelo e tshweu e ntle, e bontshang hore ba thabela mosebetsi wa bona. Le ha o qeta ho palama sefofane ka sefofaneng ka moo ba o tshwara hantle, mme sefofane se fihla ka pelenyana mo o yang teng ke ditoropong, kapa o ya mose. Hape se monate hobane o kgona ho bona naha ya hao hantle, ha o le mane marung o sheba fatshe mo se fofang teng.

Ee, di ntse di hlokeha dibese hobane, batho ha ne ba ka nka dikoloi tsa bona, ebe motho o mong le o mong o nka koloi ya hae, ba tjhaka kaofela ba sebakeng se seng, di tlo etsa sephethephethe ka tseleng mme di qetetse di bakile dikotsi tse ngata tse tla reng batho ba lahlehelwe ke maphelo kapa ba be bo kotsing bo boholo. Hape dibese di bohlokwa hobane batho ba bang ha ba na tjhelete ya ho sebedisa di-Uber le ba bang ha ba na dikoloi tsa bona, jwale ka dibese, ba tla kgona hore ba di sebedise hobane ditheko tsa bona di tlase, mme di fihla ka potlako. Hape batho ha ba sebedisa dikoloi kaofela ba le bangata ba senya naha.

Dumela mohlomphehi le kae, ee o tlo reka tekete e yang Durban. Ee ditheko tsa teng ho ya Durban ke two hundred ranta, mme dinako tsa teng ke tse tsamayang ka dihora le ka dihora. Ho na le ya hora ya bong, ho na le hora ya bobedi, ho na le ya boraro, ho na le ya bone, mme ya ho qetela ke ya hora ya borobong. Ho tloha moo ha o sa tla ba le dibese tse yang Durban, wena o ka thabela ho tsamaya ka ya hora e feng.

Motsamaisi wa dibese, nako e telele ntse ke sebedisa dibese tsena ho tsamaya ka tsona. Jwale tsatsing lena ke makala ha ke re ke tlo reka, basebetsi ba njwetsa hore tekete e nyolohile e se le mashome a robong, ha nako ena kaofela e sa le beke le beke ntse ke e sebedisa ka mashome a supa, mme ke qala ho utlwa tsatsing la kajeno hore e nyolohile ke mashome a robong. Ha ka hlalosetswa, ha ona moo ho rerwang hore basebedisi ba dibese ba tsejiswe hore ditheko tsa dibese di nyolohile, ha hona le ka lebaka le feng hore ditheko di nyolohile.

E ke tlo tletleba ka yona, ke taba ya hore nkgono wa ka o tlile mona a tlo reka tekete ya theko e tlase ya batsofe jwalo ka ha dibese di hlalositse hore batsofe ba sebedisa ditheko tse tlase. Empa o njwetsa hore o patetse tjhelete e felletseng, ha ke utlwisisi hore hobaneng ho le tjena.

Ke ikutlwa ke halefile haholo hobane bese ke yona e ke ne ke e sebedisa ho ya mosebetsing, ditheko tsa teng di tlase, ha ke na koloi, ha ke na le tjhelete e ka lekanang ho sebedisa di-Uber kapa mofuta o mong hape wa ho tsamaya. Jwale se ke tla se etsa ke ho tla batla tekesi e kang e theko e tlase ho tla e sebedisa ha ntse ke bokeletsa tjhelete ya ho reka baesekele, e ke tla e sebedisa ho tla theohela.